Eya, kgwebo ya bohahlaudi e ka atleha makeisheneng a rona, hobane makeisheneng a rona re na le bo dintho tse ngata ngata tseo batho ba bang ba sa di tsebeng. Mme wa utlwa? Ha o ka wa tlisa kgwebo ya bohahlaudi, batho ba ka tseba haholo ka lekeishene leo re dulang ho lona.

Ke ile ka nahana hore sefofane seo ha se safe hobane ke utlwa ho kenelwa moya. Mme ka tshoha haholo ka bona hantle hore re tla shwella mane moyeng . Mme ke a fihla, ka bua le batho bao ke tsamayang le bona ka ba jwetsa hore moo ke dutseng teng ho kena moya.

Ha o le mokganni wa koloi, o tlameha hore ka nako tsohle o dule o kentse lebanta le la koloi la safety belt. Mme o se kganne o le ka tlasa tahi, kapa o tsubile ntho tse kareng bomatekwane kapa dithethefatsi. Mme le ha o kganna o kganne koloi ka pelo e phuthuluhileng, o se na mathata ao imetseng.

Ha re le moyeng mane ke bone ka tsela eo ba sa tshwareng batho hantle ka hore, motho ha o kopa ho ya bo toilet-e, ha wa tlameha hore o batle ho ya toilet-e ha ngata ngata. O ya toilet-e ka nako ha bona ba re o ye toilet-e, eseng ha wena o batla. Mme le dijo tsa bona ha se dijo tse hantle, tse matlafetseng ebile tse pheuweng ka lerato. Mme le ha ba di tlisa, ha se batho ba di tlisang ka pelo tsa bona tse phuthuluhileng.

Ke ka baka la hore re le batho ha se hangata re rekang dintho tse tswang mose ho mawatle. Mme dintho tse tlang ka skepe di nka nako hore di fitlhe. Mme sekepe se tlameha se palamise dintho tseo kaofela ha tsona ho se be le e salang.

Dibese ke e nngwe ya di-transport-o tse tshepahalang haholo hobane bese e tsamaya e iketlile. Mme batho ba palamang dibese ha ba tate le bakganni ba dibese, ha ba tate. Bese e bolokehile haholo ho feta diterene le dikepe.

Ke ile ka kopa thuso ho molaodi wa renke. Ke lahlehile ke sa tsebe tekesi e ke tlamehang ke e palame ho ya ko ke neng ke ya teng. Ebile o la nthusa ka pelo e ntle e phuthuluhileng. A nkuka a nkisa tekesing eo ke tlamehang ke e palame. A fihla a hlalosetsa le mokganni wa tekesi hore na ke ya kae, ke lo theoha ho kae.

Ke ile ka ya sekolong sa ho kganna koloi mme ka tla ka rutuwa ho kganna koloi sekolong. Sekolong seo motho a o rutang ho kganna sekolong seo. O ruta ka nepo le ka le ka melao eo tlametse o e latele ya ho kganna. Mme nka eletsa batho hore ba ye sekolong seo hobane sekolo seo se nepahetse. Mme ke tseba ho kganna tjena ka baka la sekolo seo.

Ke founa tjena na ke kenya tletlebo mabapi le sekepe seo ho thulweng se eme sa di-container. Ke batla ho tseba hore se emisitswe ke eng le teng ho neneng se eme, batho ha ba sa bua hore na se eme. Ke kwatile hobane ha se jwale ke emetse diphahlo tsa ka tseo ke di kentseng mono no. Ha se jwale ke di emetse, ke a di hloka ka potlako.

Re kile ra emiswa ke ba sephethephethe. Ba batla mangolo a mokganni, ba check-a koloi le mabone le di tsohle tsa koloi hore na koloi e molaong wa hore e ka tsamaya tseleng na. Batho ba ne ba kwatile hobane sepolesa sa sephethephethe o ne a sa qete a batlana le dintho tse ngata ngata tse sa feleng.

Motho wa tekesi o tsamaya a ntshokodisa ka hore a re late moo a tlamehang a re late teng. Mme ka nako tse ding ha re late ka nako. Mme re tlameha hore re tsamaye ka maoto nako e telele hore re fihle mona mosebetsing. Mme taba yeo ha e hantle, re hloka tekesi ya rona e tla re lata ya motho a tshepahalang, ya tla re lata ka nako, a re kgutlise ka nako.

Re kile ra nka leeto le letelele ka bese le monate. Re bina ka beseng ho le monate. Re thabile bese, mokganni wa bese a kganna a sa tata, a kganna a le malalalaotswe, a bile a re reketse le metsi. Ha re kopa ho ntsha metsi, o na emisa hantle. Re fihle re ntshe metsi, re kgutle re palame hape re tsamaye ho fitlhella ko ne re ya teng. Re fihlile re bolokehile ntle le dikotsi ho hang tseleng. Bese ya hae e ne sa sokodise e ne e tsamaya hantle.